Ubuchwepheshe bungasetshenziswa kahle ngemiphumela ukuthuthukisa ukunakekelwa kwezimpilo ezindaweni zasemakhaya njengokuthi bafake amakhompyutha ezindaweni ezinjengama-community hall ukuze iziguli uma zidinga ukukhuluma nodokotela zikwazi ukusebenzisa i-inthanethi, zikwazi ukuxhumana nodokotela.

Izinzuzo zokwelapha kanye nezingozi zokusoka ukuthi uma ngabe umuntu esesokile kukancane ukuthi asheshe angenwe izifo kanti uma engasokile zisheshe zimngene izifo. Abahlinzeki bezempilo nabazali kumele bafundisane ukubaluleka, bokusoka kanye nobungozi uma ngabe bezoyeka izingane bengazisoki.

Abelaphi bezendabuko kanye nabasebenzi bezempilo bangakhulumisana, bacobelelane ngolwazi, baphinde baphane amasu okusiza abantu. Ngoba abantu besifazane kakhulu uma ngabe benezinkinga zokuhlela umndeni bavele baye kubantu abalaphi bendabuko ngoba benethemba lokuthi usizo bazolithola. Kanti uma ngabe abalaphi bendabuko bangasebenzisana nodokotela noma abasebenzi bezempilo ukuze kwakhiwe amakhambi ahloliwe azokwazi ukusiza abantu besifazane, lokhu kungasiza kakhulu.

Izinselelo ezinkulu ezibhekene nezibhedlela zikahulumeni endaweni yangakithi wukuthi abantu babuye babe baningi kakhulu esibhedlela ukudlula abasebenzi bezempilo. Kanti futhi ezinye zezinsiza azikho ngoba zisuke uhulumeni engazilethile ngoba kuthiwa ukushoda kwemali kwenyuke kakhulu.

Abazali kumele bakhuthaze abantwane ukuthi ukuzigcina kuyinto enhle kakhulu, akusoze futhi kwaphuma esitayeleni. Umuntu kuhle uma ewuhlela umndeni eseshadile, eseganile noma esekhulile ngokweminyaka ngoba uwenza ucansi olungaphephile lulethelana izifo.

Bengingafaka izihlalo zabakhubazekile kanye namalempu ebhilidini noma endaweni yomphakathi. Lokhu kungayinto enhle kakhulu ngoba bakhona abantu abakhubazekile esiphila nabo emiphakathini yethu. Ngokwenza lokhu, senza ukuthi bakwazi nabo ukuthi bazizwe benjengabantu nabo bekwazi uma kunemihlangano nje yomphakathi nabo bekwazi ukuthi beye emhlanganweni. Bekwazi futhi ukungena kahle emahholo noma ezindaweni zomphakathi bengabi nezinkinga.

Uhulumeni angaqinisekisa ukuthi ahambise abasebenzi bezempilo abayaziyo into abayifundela, abasebenza ngokusezingeni eliphezulu nelifanele. Angahambisi abantu abasafunda emakhaya ngoba ngisho izinga lelo lizobe liphansi kakhulu ngoba basafunda. Kanti uma eletha eziwaziyo lo mkhakha kuyobe kukhuphula izinga, alethe nezinsiza ezisezingeni eliphezulu njengemishini emisha esechwepheni ekuchwepheshe lwezamanje.

Izinqubomgomo okufanele zenziwe ukuthuthukisa ukunakekela kwezempilo kokuzala kubantu abakhubazekile ukuthi bafundiswe ukuthi uma ngabe usunengane noma usuzala kumele ingane uyiphathe kanjani. Nabantu abangaphili nesifo sokukhubazeka nabo kumele bafundiswe ukuthi babasiza kanjani abantu abakhubazekile uma sebezele.

Kubaluleke kakhulu ukuthi omama abasanda kuzala bathole imfundo mayelana nokudla okumele bakuphe izingane ngesikhathi bevakashele emtholampilo. Ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi omama baziswe ngobungozi bokupha izingane eziqeda kuzalwa ukudla esikudlayo nathi singabantu abadala. Kanti futhi kumele baziswe ngokudla okunemisoco elungile engadliswa izingane ezisanda kuzalwa ukuze zikhule kahle.

Abaholi bendabuko bangabandanyeka kahle ukuthi bahlangane nabasebenzi bezempilo ukuze nabo babacophelele ngolwazi ukuthi noma ngabe kufika umuntu kubo edinga usizo ngokuhlela umndeni bakwazi ukuthi babasize ngendlela ephephile, futhi indlela efanelekile.

Ukuntuleka kwemfundo yocansi kunomthelela omubi kakhulu ekukhulelweni kwentsha ezindaweni ezisemakhaya noma ezisemaphandleni ngoba izingane azifundiswa ngemithelela, noma ngezindlela zokuvikela ukukhulelwa. Futhi abazali abasemakhaya bayasaba ukuba nengxoxo yezocansi nezingane zabo babona kuyinto engenaso isimilo

Inkulu kakhulu indima edlalwa imitholampilo engomahambanendlwana ekuhlinzekeni usizo lwezempilo emiphakathini engagciniwe ngoba ngisho noma kungathiwa ubuntu udinga usizo lwempilo uyakwazi ukuthi aye emtholampilo engomahambanendlwana. Noma ngabe kwenzeke into uyakwazi ukuthi asheshe aluthole usizo ngoba omahambanendlwana bahlezi beya ngesikhathi okumele njalo beye ngayo emphakathini.

Izinqubomgomo ezisiza abantu abakhubazekile izimantshi ezigxile emalungelo kwabantu, ezigxila ngokusiza kwamalungelo abantu abakhubazekile. Nanokuthi kunezinye okungenwa kuzo njengezinkantolo ezisiza abantu abakhubazekile.

Izisebenzi zempilo kumele zikhulume kahle nabantu futhi bacobelelane ngolwazi lokuvimbela inzalo. Bangakhulumi kabi nabantu abadinga usizo, kepha ababeke kahle ulwazi bekhulume kahle ngesizotha nabantu.

Umehluko phakathi kwe-fixed-dose combination kanye nezinhlelo eziyi-individual treatment plans ukuthi ezinye zama-fixed-dose combinations zinikezwa emtholampilo yabohulumeni, kanti lezi ezinikezwa kuma-individualized treatment plans ukuthi lokho kukusize wena, nanokuthi isifo sesihambe kanjani emzimbeni wakho.

Uma umuntu ehlolelwa ingculazi uyacofozwa nje umunwe kuphume okugazanana bese liyahlolwa ukuba ngabe ingculazi ikhona yini emzimbeni wakho. Akusiyo into ongayasabela ukuyiyela emtholampilo, kepha kumele uye emtholampilo ukuze uzowazi ukuthi ngabe kuhamba kanjani ngesimo sakho sempilo. Lokho kubaluleke kakhulu.

Uma ngabe ngingayenza ukuklama noma ngenze uhlelo olusha noma izinsizakalo zokuthuthukisa isithunzi nokuzimela kwabantu abakhubazekile ngingenza uhlu oluhehayo ngenye indlela. Futhi ngigcizelele ukubaluleka kokuthi abantu abakhubazekile noma abantu abaphila nokukhubazeka bangabantu nabo akukho okuhlukile ngabo bamele bathandwe, futhi banakekelwe.

Lokhu kungayithikameza impilo yami ngoba sekuzomele manje ngenze isikhathi engizohlezi njalo ngiphuza ngaso amapilisi ofuba. Ngoba amaphilisi ofuba kumele uwaphuze njalo futhi ungalinge uze ume singakashayi isikhathi okumele uwayeke ngaso.

Umthelela wemikhankaso yezempilo yamadoda, izimo zengqondo, nokuziphatha komphakathi kuhle kakhulu. Imikhankaso ngiyibona iwenza umehluko ngoba abantu abaningi besilisa bangabantu abangakholelwa kweze zinto zomtholampilo nokuya emtholampilo uma ngabe kunezimo abahlangabezana nazo, noma bedinga usizo. Kepha imikhankaso iyakushintsha lokho, yenza abantu besilisa bafune ukwazi ngezimpilo zabo.